Dumelang bana beso, account ena ya stockvela e sebetsa tjena, le tlo tlameha le hlwaye batho ba bararo e beng bona ba tlo ikarabelang mo account ena. E tla re mehla ena le mehla ena kapa kgwedi le kgwedi ha le batla ho kenya tjhelete ho account ena, ba be ba le teng ba le bararo, mme le tlo newa kontraka e le tlo tlameha le itekene hore hao tjhelete e tlo tswa ho account ena ho fihlela letsatsi le le tla be le le hlwaile. E re ke re mohlala, le batla ho e kenya Pherekgong, le batla ho e hula mafelong a selemo e leng kgwedi ya Tshitwe. Jwale ho account ena ho tlo ba le interest, ka mantswe a mang e tlo tswala tjhelete e le tla be le e kentse moo. Jwale tlamehile le tsebe hao tjhelete e dumeletsehileng hore e tswe account-eng ena, le tlo ba le kontraka le tlo e sign-a, mme re tlo dumellana ka tjhelete hore ke bokae ka kgwedi e le tlamehile le e kenya account-ong ena. E sebetsa jwalo hee bana besong.

Nna ha ke ke ye ke bone phapang e kalo ditefilediso tsa selemo le selemo, tse ke di elang hloko ke tsa kgwedi le kgwedi. Ha ke tsebe mohlomong kapa ko hobane kgwedi le kgwedi ke moo hara selemo mona o lekang ho iphumana hantle kae kae o thole dintho ha di tsamae hantle. Mme ho na le tjhelete e keneng account-ong ya hao. Empa hee ha o kgone hore oe hule kaofela ka baka la ditefediso tsena tsa tsa banka. Empa ya selemo le selemo yona ha re e elellwe hakalo hobane re be re shebane kapa e re ke re nna e be ke shebane le ya kgwedi le kgwedi. Hobane ke mo tjhelete ha e kena kgwedi le kgwedi, ke kgonang ho bona hore o mohlomong, okay banka e nkile bokana. Ka mantswe a mang ya banka ke bokana, ene le ha o ka etsahala mohlomong ho na le dikgwedi tse ngata tjhelete e sa kene account-ong, mme be ke bona hee mohlang e kenang hore banka e hutse bokana. Ke nahana ke tsona tse ke di elellwang tseo, ya selemo le selemo, tjhe ha se ha ngata.

Nna motswalle ho bua nnete feela dintho tsa ka tsa hore ke lo etsa kopo ya mokitlane, ha ke ya ema hantle, ha di maemong a hantle hobane le before kapa pele ke fellwa ke mosebetsi. Ke ne ke ntse ke na le diphephetso tsa ka. Jwale ho na le di-account tse salletseng morao, le hona jwale ntse ke sa kgone hore ke di patale. Jwale hore o etse kopo ya mokitlane mme o fumane mokitlane oo, o tlo tlameha o lekole hore na o fumana lekeno la bokae ka kgwedi, hore o kgone ho fumana mokitlane oo o tla be o kopa oo. Le hore ha o na di-account tse salletseng morao, o di patala hantle kgwedi le kgwedi ka nako. Ka mantswe a mang, o motho a patalang hantle di-account tsa hao, mme lekeno la hao le lona le ho dumella hore o ka fumana mofuta wa mokitlane o kopa oo, eya motswalla ka.

Ditaba di ngata tsa stockvel ebilane ho na le e nngwe ba ne ba bua ka yona le rona selemong sena. Melao e ba e behang moo, ke bona e le melao e sa lokang hohang ditokveleng tsena tsa rona tsa mona makeisheneng. Ba bua hore tjhelete eo o e kenyang moo, ha o ka etsahala hore ho be le diphephetso mahareng a selemo. Ha ho no kgonahala hore o fumane tjhelete ya hao, ka mantswe a mang e ile le metsi. Ke ile ka phahamisa mahlo kannete, ka re kannete le batla ho bolela hore tjhelete e ntse ke e beha ee. Ha o ka etsahala ke be le mathata se ke sa kgone hore ke behe ka kgwedi, tjhelete ya ka e tsamaya le metsi? Ba re ee, e jwalo ebile le mang mang, le mang mang le mang mang o sa tswa hore ntho e mo etsahalle eo. Ke re nkeke ka ba ka di kenela kannete hohang, nkeke ka ba ka di kenela. Ke yona nthwe e etsang ke se ke ka batla ditokvela tsena ka mpa ka e pehela yona ke le mong.

Eish moratuwa ke na le bothata mona, jwalo ka o tseba hore insurance enana ya tsa bophelo e batla re hlwaye batho ba bahlano fela, e be bona e tla bang bona ba unang molemo. Ba tla kgonang ho ba fumane tjhelete nakong eo motho a sa iketse boya batho. Jwale ke na le bothata re bangata haholo mona, mare ke nahana hore o mpo o nthuse ho hlwaya hore nka kgetha bo mang hobane bana beso bona ekare bothata ba bona ke ba tjhelete. Ba ho sebedisa tjhelete bohlaswa jwalo jwalo, ke nahana hore ha ka mpha ka etsa mama oe bona jwang? Ha nka mpa ka kgetha mama, ka kgetha malome, ka kgetha papa wa bo? Mme le bashemane ba na ba rona ba babedi. Ke nahana hore nthwena e ka ba e ka ba hantle. Ke nahana hore ke bona ba ka lokelang hore ba fumane tjhelete ena kapa jwang? Kannete, ke nahana hore re mpe re hlwaye bona.

Ho ile hwa ba le letsatsi moo ke ne ke hloka tjhelete e ngatanyana ho feta eo ba mpehetseng yona ka letsatsi hore nka e hula. Jwale ke ne ke tlameha ho ke e hule ka hare ka mane, jwale ba ile ba mpatla ID ya ka, buka ya ka ya boitsebiso ke yona ba ileng ba e batla moo. Le hore ha ntse ba e ba e bala moo, ha ba qeta ho e bala. Ke kgone hore ke tekene, jwale ba batlile hore ke tekene moo le buka ya ka ya boitsebiso, ho netefatsa hore kannete ke nna monga account-o ena, mme ke nna a entseng kopo e tjena. Mme ba mpha le pampitshana moo e bontshang hore ke hutse bokae ka, ka letsatsi le feng? Ee, ke tsona ntho tse kileng, ba ileng ba di batla ho tswa ho nna tseo.